Ke ne ke ikutlwa ke tlhoafetse, ke itumetse mme ke nang le letshogo le le nnye segolo fa sefofane se ne se tla fofa la ntlha. Ke ne ke ntse mo setilong ke leba ka lefesetere ke gakgamatswa ke maikutlo a go lela fa a engine le go simolola ga sefofane go phirima. Lefelo le ke neng ke ya teng ke ne ke fofela kwa Cape Town o Aforika Borwa ke ne ke batla go etela Table mountain, Robben Island le go bona lewatle la Atlantic.

Ee, ke toro ya ame go palama sefofane ka gonne ke a batla go bona mafelo a mangwe a lefatshe go kopana le batho ba ba farologaneng le go itlhatlhoba fa ke tshaba sefofane, ke katswa ke tshaba borai go tlhoka taolo kgotsa letshogo le le sa tlwaelegang, mme ke itse gore letshogo leo le ka fenya ke boitemogelo le tetla ya kitso.

Tsala ya gago e tshwanetse go rulaganya leeto ka go reka tekete, go tsaya passport-o le visa, a ipaakanyetse leeto sentle a ye kwa boemela sefofane ka nako, a feta mo immigration, mme fa a fitlha kwa Nigeria le teng a dire sengwe le sengwe ka boikokobetso le ditokomane di le mo pelong.

Tshenyegelo e kwa tlase go fitlha mafelo a a farologaneng dibese di ya kwa mafelong a mantsi go fokotsa dipalangwa tse di mo tseleng, go kopana le batho ba bangwe dilo tse ke sa di ratang teng dibese tse di sa fapaneng nako ka nako tse dingwe dibese di a diega, go tlala ga bese tlhokego ya tshedimosetso ya nako, tlhokego ya phepafatso le pabalesego.

Go tlhoka mafelo a itsegeng a go reka karata karata e ka se rekagale mo mafelong otlhe, go tlhoka tsamaiso ya go tlatsa karata ka bonako, go se tlhaloganye ka fa e dirang ka teng batho ba bantsi ga ba e tlhaloganye sentle.

Motho o ka nna mokgweetsi yo o siameng wa bese fa o na le botho jo bo molemo, maitseo a a kwa godimo, bokgoni jwa go tshwara koloi sentle, tlhokomelo mo botsamaiseng. Mokgweetsi yo molemo o thusa go netefatsa gore batsamai ba ya tirong ba bolokegile, ba tshwerwe sentle ba tsoga ba na le maitemogelo a monate le a iketlileng.

Strike sa dibese se ka tlisa dikotsi tse di akaretsang ditshenyegelo tsa nako le madi, pabalesego e e kwa tlase kgatelelo ya maikutlo le mathata a go fitlhela mafelo a botlhokwa. Batho ba ba yang tirong ba amega thata ka gonne ba mo dipalangweng tse di akaretsang bese, mme fa di sa sepele le matshelo a bona a tsoga a le kotsi.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng go netefatsa botswerere jwa tirelo, pabalesego ya batsamai le go ruta batho go ikemisedisa. Fa o palama bese mme wa ema ka dinao go botlhokwa go ema sentle o tshwaragane o itse gore ke ka nakwana fela, mme o itshware ka maitshwaro a .

Ke kile ka siwa ke bese ka ntlha ya go se itukisa sentle le go latlhegelwa ke nako, go siwa ke bese go ruta motho botlhokwa jwa go rulaganya nako ya gago go tsoga ka nako le go nna le boikarabelo mo maitekong a gago.

Maitemogelo a batho ka kakaretso fa go na le ditshupetso tsa dibese go palelwa ke go ya tirong, sekolong kgotsa mmaraka, go diega ditirelo. Bontsi jwa batho ba ka dibese mo matshelong a bone a letsatsi le letsatsi, bapagami ba amega ka ntlha yang tshoganyetso le go sa itshware. Botshepegi ba dibese ba ka bontsha ngwaga kgotsa kgotlhang ka ntlha ya maemo a bone, kotsi ya e telele, kotsi ya siama sa botshelo fa go sena tshireletso ya botshelo kgotsa insurance.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsotlhe ka ntlha ya ga popego ga batho, ditsela tse di sa siamang, ditshenyegelo, ditlhopha tsa batho le maemo a puso. Mafelo a mangwe a sa tseye matsapa a lekaneng a go setšhaba.

Koketsego ya ditlhwatlhwa tsa dibese le fa e le e nnyane e ya go ama ka tsela e e tobileng mo ditshenyegelong tsa gago tsa letsatsi le letsatsi, le fa puso e santse e thusa fa koketsego e le teng ngwaga le ngwaga ke selo se o tshwanetseng go se akanyetsa mo tekanyetsong ya gago ya madi.

Ke ka tla lekanya tirelo e e dirwang ke dibese sekeleng seno ka seven over ten, mabaka go fitlha ka nako, bokgoni jwa ba bosisi, tshwanelo ya ditokologo, pabalesego, boitshwaro jwa ba bosisi.

Ke ikutlwa jaana ka seno ke bontlha kemo ya gore tsamaiso ya dipalamo e ka se tswelele fa e sa tshegediwa ke ba sepalamo, le fa go ntse jalo go emisa dibese go tla tshwenya batho ba ba iketletseng ditsela tse fela. Go botlhokwa gore puso kgotsa khamphane ya dipalangwa e dire dipatlisiso ga go tsaya tshweetso e masisi jaaka go emisa dibese. Go rarabolola bothata bo nka tlhopha ditsela tse dingwe tsa go ya tirong, bua le puso kgotsa batsamaisi ba dipalamo, abelana maikutlo.